Izinto ezinomthelela khulu ekubangeleni ukugula kwefuyo kukuthi ifuyo abasayisi emadlelweni iyokudla utjani obunomnotho ifuyo seyidla khona ngejardeni lapha ekhaya idla ama-plastic idla namaphepha azisatholi namanzi abasazitheleli namanzi ngikho okubangela ukuthi ifuyo ibe nokugula.

Iinhlambi ungazithengisela ema-butchery ungazithengisa ngomgqomu kuma-mall ungazithengisa emarenkeni ngaphandle uthengisele abathuthi laba abathutha abantu, ungazithengisela endleleni ekhamba abantu abanengi neemodoro ezinengi ukuze bakuthengele nala kuthengiswa khona inyama esilarheni ungayithengisa nalapho.

Umratha owupheke esitofini awunayo irobhelela begodu awusuthisi noma uwudlileko bese umratha ophekwe phasi unerobhelela uvuthwa kuhle usutha ubetha ube nti nti nti nami ngijama naye uSipho ngithanda wona umratha ophekwe phasi unerobhelela usutha ube nti usuhla kamnandi khulu-ke lo.

Nawusele ibisi lekomo egulako amagadango mele uwathathe ukusela amanzi amanengi bese ukhambe uye emtholapilo ukwazi ukuthola irhelebho bakwazi ukukurhelebha ukuthi angeke likugulise na ibiseli na bakwazi ukukuqalaqala ukuthi angekhe likugulise na or bakuhlanzise lona ungabawa nabomagogo bakuhlanzise ugabhe ulikhiphe ngoba lingahle likugulise.

Ukuhlambisa ifuyo njengeembuzi neziimvu kuyasiza ukuthi zihla ziphilile tswe ngoba kuvikela ukuthi zingangenwa mikhaza namazeze zingabi nokugula batjho ziyonda nawuzihlambisileko azingenwa mikhaza namazeze ziba nepilo bezinone zikhazise.

Izembiwa lezi ezifumaneleko lezo mina ngibona ngombono wami kumele zinikezwe isitjhaba ngezesitjhaba, isitjhaba mele sibonisane nekosi ikosi yabele isitjhaba kuthi awa sitjhaba sekhethu nakamalahle atholakale ningeza nizokutapa nikwazi ukubasa angekhe kwaba ngezekosi angekhe kwaba ngezerhulumende ngezesitjhaba ngoba umnotho lo ngewesitjhaba.

kaMsiza ihlala igula kufanele ayise la batlhogomela khona iinlwana laba kubasizi beenlwane bayilaphe ikwazi ukuphila isikhathi eside.

Isitjhaba samaNdebele sisesenabo ubunikazi nelungelo ngendawo yePitori ngoba vele indawo yePitori yindawo yamaNdebele.

Akwenzeki umhlambi wefuyo uhlale ungabi nokugula eyodwa noma ezimbili zayabanjwa kugula.

Ukutlhoga inarha kuyawubuyiselela emuva umphakathi wemaplasini ngoba mele babe nenarha ekulu yokufuya iinkomo neembuzi nokutjala.

ISewula ithenga inyama yekukhu enengi e-Amerika kubangelwa kukuthi abantu beSewula Afrika abakwazi ukukhulisa iinkukhu ukufuya iinkukhu zibe zinengi.

Umakhelwanami ufuna ukufuya inyamazana ikampa yakhe yincani lokho kungaba yingozi khulu zingalimaza nabantwana ingalimaza nomphakathi. Kungcono iinyamazanezi azise le emaplasini la kunamakampa amakhulu khona.

Intengo yokudla ngiyibona kungiyo ekhuphuka khulu eentolo njengepuphu ikhuphuka khudlwana eentolo igcina seyibiza khulu abantu sebabhalelwa kuthenga ipuphu enengi bathenga ipuphu encani.

Emalungeni womphakathi ukwetjiwa kwezimvu kwande khulu ngoba sekugcwele amasela wobulelesi bakhona ngemzinapha nokutlhogakala komsebenzi ukungabi nomsebenzi abantu sebeba ifuyo sekunamasela eba ifuyo khulu bayithengisa kezinye iindawo.

Ikukhu siyihluba ngamanzi atjhisako ngoba sifuna ihlubeke msinyana. Ikukhu ngekhe wayihluba ngamanzi amakhaza, amakhaza ngiwo esipula ngayo siyipule siyipule kuhleke lapho ihlubeka kuhle ngamanzi atjhisako.

Esilarheni ikomo ihlatjwa ekuseni ukuze iphophe igazi ikwazi ukungena ngesilarheni abantu abazoyithenga bayithole irerhe khulu nayinjalo bayithole ingasaphumi igazi.

Umalume uSgwadi imali ayirholako le iyi-one thousand ukulusa iinkomo zikasoplasi mina ngibona iyincani khulu ngoba iinkomo zinengi khulu ende ziyasogolisa uhlala nazo ehlathini ilanga loke ngapha tholakala ukuthi ulisa iinkomo ezinengi mele bamkhuphulele umrholo.

Ikomakhe nayingenwa kugula mele ayihlabele noma ayise ngedibhini bayidibhe kuze ingatheleli ezinye iinkomo ngokugula.